Tshebeletso ya dikopo, e qala ka ho ngola mangolo, le ho ngola di-email kapa ho theha mehala ho batho bao o hlokang ho etsa dikopo ho bone. Mme e be ba tlao bolella hore na dikopo tsa bona na di thola jwang.

Ke ile ka hlalosetsa mmangwane, mme ka mo jwetsa hore forex ha se taba ya botsotsi fela. E etsa tjhelete, mme ebile ba bang ba batho ba bangata kwana mose, ba phela ka yona mme ebile e ba etsetsa diketekete le dimillione tsa ditjhelete. E se hangata batho ba forex kaofela e leng ba etsang botsotsi. Ba bang ba ba batho ba phela ka ditjhelete tsena ho etsa lekeno hore ba je, mme ba patale bana ba bona le le dintho tsa sekolo ditjhelete tsa sekolo tseo ba lokelang ho di lefa.

Dumela, o founelwa ke ntate Thabiso. Mme ke founetse lefapheng la ditjhelete tsa UIF. Ke ile ka kenya kopo, ya ka ya hore ke tlamehile ke fumane ditjhelete tsaka mosebetsing oo ke neng keo fumana. Mme ke tlisitse dintho di pampiri tsohle tse neng di hlokahala. Mme ke batla ho utlwisisa hore ke ka lebaka la eng, tjhelete yaka e sokang e kena hobane e ne e lokela ebe e kene matsatsing ana a fitileng. Ke kopa tlhakisetso moo.

Mohlomphehi, ke a utlwa hore o halefile haholo. Mme le nakong eo o neng o tlo bula account mona, bankeng ya rona ya African Bank. Banka ya e leng banka ya Afrika, re ile ra o hlalosetsa hore tjhelete e itseng ha e tswe ka hara account ya hao. Tjhelete eo e dula ka mo ele hore account ya hao e dula e ntse e sebetsa hantle. Mme e be e patala le ditefo tse ding tsa banka.

Ha ke ne ke bula account ya ka ya banka, ke ile ka ya dikantorong tsa mmasepala mme ka ya teng ho lo kopa lengolo la bopaki la moo ke dulang teng. Ntlo ha ya ngodiswa ka mabitso a ka ngodise ka mabitso a nkgono, empa le nna ke dula moo mangolo a ka kaofela a fihlela moo. Mme ntho e nngwe le nngwe ya ka ke ngodisa ka nomoro ya moo.

Ntate wa Paballo, ke ile ka ya bankeng mme ke lo kopa tjhelete yane e keneng ke e bolokile. Mme nako ya hore ke lokolle tjhelete eo e ne so ka e fihla. Mme ho na le tjhelete eo ba e hutseng hore ba kgone ho mfa tjhelete eo, eo e le banka ka hore ba mpehetse tjhelete ya bona. Mme ke fumane bonyanenyana bona boo ke bo fumaneng.

Tjhe, ha ke dumele, hobane motho ha a na le app kapa ke app founung ya hae. O kena ka ho yona ka nako e nngwe le e nngwe a eba tjhelete. O etsa dintho tse seng hantle, o reka bo bojwala empa hona le mekgwa e lokileng e metle, e sebediswang jwalo ka ho reka bo motlakase, airtime le ho patala tse ding tsa dikoloto. Batho ba bang bona ba e sebedisa hampe.

Ke ile ka botsa motho eo a neng a ile bankeng. Hore ho latela di-record tsa rona le melaotheo e re neng re re e tekene nako eo re ne re bule stockvel sa rona, kapa mokgatlo wa rona. Ditaba tseo a di buang ha di tshwane le tseo a neng ha kgutla moo a re fa hore na dintho di se di tsamaya jwang. Re utlwile feela ke utlwile fela ke se ke maketse, mara ka utlwa a se a sa bue ditaba tse leng hantle. Ka fumana hore mona teng motho enwa o re etseditse ore etseditse botsotsi ho latela ditaba tseo a di buang. Hobane ha se tse tshwanang le tse tse ngotsweng molaotheong. Taba ena e ile ya nthefula maikutlo haholo, hoo hoo kileng kaba ka ya ngakeng.

Melemo ya ho tsetela accountong e sa huling lekgetho, ke hobane o tlo fumana tjhelete ya hao e ntse e felletse. Mme boholo ba batho ba na le bothata ba ho patala lekgetho. Mme ba bang batho ba ditjhelete, ke batho ba sa sebetseng. Ho tsetela accountong e sa huling letho, ho bohlokwa haholo bakeng sa batho ba dikojwana di mahetleng jwalo ka nna.

Ausi ke o rometse tjhelete ka ewallet, hobane haona account. Ha o fihla bankeng, o fihla o tsa mohala tseo ke rometseng tjhelete ho tsona o di kenya moo. O pressa o pepeta, moo ho ngotsweng tseo tsa ewallet. E be o kenya dinomoro tsa hao, ebe pin yeo e tlo tlang e kena le molaetsa wa dinomoro tse tswang ho ho FNB tse bontshang hore e hulwa jwang. E be o hula tjhelete eo kaofela.